Xa ndibona amagama antsokothileyo nendingawaqondiyo, ndiyayicela i-contract apho ebhenki ukuze ndihambe nayo ndiyise kwigqwetha lam khona ukuze lindicacisele kanye le nto ndizifaka kuyo.

Ewe benza imali elula, kaloku xa unomhlaba unobutyebi. Inintsi kakhulu into onokuyenza ngomhlaba, umhlaba ndingathi lilifa ngokuba kunintsi kakhulu. Uyakwazi ukwakha izindlu ufake abantu baqeshe emhlabeni. Emhlabeni uyakwazi ukulima imifuno neziqhamo utsho uthengise, ngaloo ndlela wenza imali elula.

Xa une-app awudingi nje ukuya ebhankini, ibhanki singathi isesandleni sakho. Uyakwazi ukuthumela umntu imali uhleli endlini, uyakwazi ukuthenga imibane uhleli endlini xa une-app, kubalulekile ukuba ne-app.

Kaloku ibhanka lishishini, xa ngaba ibhanka ingenawukwazi ukubiza imali yeenkonzo ngenyanga ingaba singathi mayizuze ntoni? Kumele ibhanka izuzile, ewe kufuneka kakade ibe nemali eyizuzayo kuthi.

Kaloku abantu banezidingo ezohlukaneyo xa bethenga iimoto. Iimoto kwabanye abantu sube bezithenga kuba befuna ukuqala ushishino, uyakwazi ukushishina ngemoto uthathe abantwana ubase esikolweni khona ukuze ube nenzuzo. Ngoko ke iimoto asizithengeli nto inye.

Xa ungenazinkcukacha zibonakalisa indlela obhatala ngayo amatyala.

Njengodade wabo ndingaya ebhankini ndiyokumbolekela imali ebizwa ngokuba si-student loan, ndiaplayela yena khona ukuze akwazi ukuba yinxalenye yothweso sidanga, abhatale netyala esikolweni.

Kum ingathi xa bengaphezulu kwesibini kufanelekile ngoba noko iza kuba nomdla xa beliqela nento abayenzayo iza kubonakala. Kaloku injongo yokuqala istokfela kulapho ufuna ukuphuhla khona.

Thina njengabaqeshi bakho sikhupha i-one percent, ze wena ungumsebenzi kumvuzo wakho ukhuphe i-one percent.

Kubaluleke kakhulu ukuba uqonde yonke into ekwikontraktha phambi kokuba uyisayine. Kaloku laa nto ibhalwe phaya iyakubophelela ngoko ke kufuneka uqonde kwa nto.

Ukongela indlu akuyonto ilula, kudinga ukuba uqiniseke kwaye wazi into oyifunayo. Kona ukuyilawula xa sowuyithengile akukho nzima olohlobo kuba noko ubusazi ukuba ulindele ntoni.

Ndizive ndinxunguphele kakhulu kuba kaloku ukude ndibe ndizincamela ekubolekeni imali kungenxa yokuxakwa. Le mali lityala ekufuneka ndijongene nalo. Mna ndakuthi ndiphuma eyunivesithi ndibe kakade sendinetyala. Ayonto intle ke leyo, nendlela yokuqala ubomi.

Ewe idilesi ibaluleke ngqo xa ufuna ukuvula iakhawunti yebhenki. Kaloku idilesi kulapho siza kufumana khona siyibhanka xa ngaba wena ungasibhatali okanye kukho ubuqhophololo phantsi kwebhanka yakho.

Siphila kwimihla ye-technology, ngoko ukubhanka ngekhompyutha kukhuselekile kuba kaloku ngoku yonke into esiyenzayo idijithali. Kufuneka sizifundisile ke ukuhamba nexesha langoku.

Kaloku xa ufuna ukwenza isicelo malimboleko sendlu kufuneka ube nayo i-payslip, kufuneka kujongwe indlela obhatala ngayo amatyala akho, xa uzisebenzela kuba nzima kakhulu.